Dumela motswalle, kea tshepa hore o ntso o ya hantle le ba lelapa la heno, ke ne ke kopa kannete o nthuse ka tjhelete e Ka bang mashome a mahlano. Ke tla e romela ha ke kgola mafelo a kgwedi, hobane ha kena account-e ya bankeng, ke kopa o nromelle yona ka cashsend ya Capitec, kapa o n-send-ele yona ka eWallet ya hao ya FNB. Empa tjhe, ha e ka ba o keke wa kgona ho etsa jwalo, ke nahana hore o ka nna wa kgona ho n-send-ela yona ka Shoprite, mme le nna ke tla ya Shoprite e haufinyana le nna mona ke lo e lata. Wena o hloka fela hore o nromelle PIN hore ke tsebe ho e hula ka yona, le dinomoro tse o tla be o ngolletse tsona, kea leboha motswalle wa ka.

Ke tseba haholonyana ka mofuta ona wa pokello hobane ke ithutile dipalo sekolong. Mme kea tseba hore motho a le mong a ka kgona hore a tsetele thirty-six thousand ka selemo pele a tax-uwa, mme bophelong ba hae a feela a ka kgona feela hore a tsetele five hundred thousand pele a tax-uwa. Ha motho a ka feta thirty-six thousand, kapa five hundred thousand-e, o fumana fine e tswang ho SARS, mme fine ena ke forty percent.

Dumela nkgono proof of address ke bopaki ba hore na o dula kae, mme o ka bo thola ka hore o nke seteitemente se tswang ha o patala metsi, kapa motlakase, kapa tokomane yanene ha o patala account-e ya hao ya diphahlo Foschini. Mme o hloka hore o nke ditokomane tsena o ise bankeng, mme o hloka ho tseba hore tokomane ena ya hloka hore e fete dikgwedi tse tharo.

Dumelang bo mme le bo ntate, lebaka la etsang hore le seke la thola tjhelete ya lona, ke hobane ha ho ne ho etsuwa ntjhafatso ya di karete, ha le ya ka ba la la tla. Mme ka hoo SASSA e keke ya kgona hore e le romelle tjhelete ho fihlela hore le tle le tlo ntjhafatsa. Ha o ntjhafatsa o hloka hore o tle le bopaki ba ho ba pasa le bopaki ba hore na o dula kae.

Dumela mme kapa ntate, Ke na le tletlebo e latelang, ke ne ke entse bopaki ba hore ke thole tjhelete tsa ka tsa UIF, mme ke entse kopo enana, empa le ha jwale ha ke so ka ke fumana tjhelete ya ka. Ke kopa thuso haholoholo hobane ha ke tsebe hore ke tlameha ke etse jwang, hobane tjhelete ena kea e hloka kannete, hobane ke moo ha ke sebetse.

Dumela moratuwa kea tshepa hore o phetse hantle thapameng ya letsatsi, ke ne ke na le bothatanyana. Ke batla ho nyolla sekoloto sa ka hore se eketsehe hore kannete ke kgone ho reka twenty-five thousand. Hobane kea bona hore hona le dintho tseo re di hlokang ka tlung ka mona, tseo re se nang bokgoni ba teng ba hore re di reke ha jwale, empa ke nahana hore ha re ka di reka ka sekoloto, ho tla ba betere hore re patale hanyane hanyane. E ka ba wena o e bona jwang taba e? Ke bona e ka re kannete ho tla be ho le molemo ho rona hore re e patale hanyenyane hobane ha re na tjhelete ya ho reka ditulo tsane ka cash.

Dumela ntate kea tshepa o phela hantle. Ha re re kopa bopaki ba mo o dulang teng, re bolela ka tokomane e bontshang hore aterese ya moo o dulang ke teng moo o dulang. Re hloka pampiri e tswang ho masepala ha o patala metsi, kapa motlakase, mme pampiri ena e hloka hore e be e mabitsong a hao. Ha o sena pampiri kapa ha o sena pampiri ya masepala o hloka hore o refe ha o patala account ya diphahlo, kapa ya phone, mme le yona account ena e hloka hore be e le mabitsong a hao. Tokomane e re e hlokang e tlameha e be e le ya dikgwedi tse tharo, ha e feta dikgwedi tsena ha re nke, hobane ke January hana tjenana re hloka e tlohang November. Kea tshepa wa utlwisisa ntate, mme ke tla o thusa hantle ha se o tlile le tokomane ena e ke buileng ka yona.

Dumela mme le ntate, le ya tseba hore le ka kgona ho patala sekolo le sebedisa mehala ya lona? Le hloka hore le download-e app ya lona ya bankeng, wena mme ka hoba o sebedisa FNB, o hloka hore o ye founung ya hao o download-e app ya FNB. Mme ha o qeta mono o ngole ID ya hao le password e tsebwang ke wena, o sebedise password eno ho kena app-ong eo hore o etse di tefello ha bobebe. Kea tshepa hore wa utlwisisa mme sena se tla o thusa hore o tlohelle ho ya bankeng, o lo ema di line tse telele.